Imikhangiso yabelaphi mbumbulu ingaqedwa ukuthi bafake isithombe sakhe noma ubuso bakhe kubenguye okhulumako abonakale kubenguye okhulumako akhiphe neenomboro zakhe. Lokho awa kungaqeda nobugebengu obandilekobu. Lapho uyabona ukuthi kukhuluma nomuntu ombonako.

Awa, nokho angiboni kumbono omuhle mina inyanga mele isebenzele ekhaya inyanga. Inyanga irerhe khulu mayilaphela ekhaya ibentumba ibenentumba khona ekhayapha ibabalele ekhayapha bakwazi ukuza abantu kuye ngobunengi. Ngoba iyathunyisa ibasa nomlilo inyanga angekhe kwakghonakala ukuthi inyanga iyokuhlangana nabonesi eembhedlela.

Ubungoma bukhambelana nokuthwasa ubungoma benziwa mumuntu othwasileko noma inyanga noma ugobela.

Urhulumende akenzi ngokwaneleko ukubopha abelaphi abangasisemthethweni ngoba solo bayaqhubeka baplaga emabodeni. Bayalapha neemkhukhwini bayalapha nangeentolo bagcwele koke-nje. Urhulumende mele aphakamise iinyawo ukuze bazithole babhambalele emaseli.

we-South Africa uthi abantu boke kufuze balingane ngamalungelo. Abakhubazekileko ababanikezi amalungelo bayabagandelela ngoba ababanikezi nethuba ukuthi baphefumula emphakathini. Ababakhambeli babenzele neendawo ukuthi badlale kizo, bahlanganyele kizo, bakwazi ukuzibona bamkelekile emphakathini.

womuntu onamatshwayo we-COVID-19 mele asiwe emtholapilo bakwazi ukumfakela nommoya bamhlalise lapho emtholapilo amalangana ukuze aphole la ku-COVID-19 kwabe kukhona abuyela ayokuhlala emphakathini.

Abantu abanengi kuyenzeka uthenge iinhlahla emntwini olapha khulukhulu ngesintu. Iinhlahla zakhona akuthembise ukuthi zizokusebenza wena uthi ungazithatha iinhlahlezo uyazisebenzisa zingakusebenzeli.

Umelaphi othengisa iinhlahla ngokwefanelo. Umbona ngokumbatha neempahla zakhona ezibhalwe amagama wakhe, ezibhalwe namagama womberegwakhe ukuthi lo usemthethweni.

Ukuzwa nge-COVID-19 kwasuthisa khulu sabona ngathi awa umhlaba uyabhubha isitjhaba sengozini ngoba ikhulunyiswa khulu ukuthi iyabulala abantu abaphathwa ngiyo basinda engozini yokubhubha. Uyabona ukuthi awa isitjhaba sizokuphela ngobulwelobu okuthiwa yi-COVID-19 abantu bazokubhubha ngobunengi.

Mina ngikubona kwami ngombonwami i-COVID-19 bekumele woke umuntu ayihlabele. Kunanoma uya kwamanye amazwe ungabalethile ukugula kwe-COVID-19 soke nje siyihlabele.

isihlahla sokwehlisa umzimba umzimba lo wehle mlibe ngingaya emtholapilo ukuthi bangisize ngezinye iinhlahla ukuthi umzimbami ubuye ubuye ubesebujameni oburerhe.

Iye, ngivumelana nakho lokho kungabambono omuhle khulu ngoba kulapho abazokutholakala khona ngobunengi bakwazi ukuzihlolisa. Ngoba kulapho bahlanganyela khona ngobunengi bangazihlolisa ngobunengi khulukhulu

Nenyanga iyambekela umuntu imibandela ethile nangabe uye kiyo wayokuhlola ukwazi ukuvikeleka epilweni.

Umuntu obandulelwe ukutjheja abantu abakhubazekileko mele abeneempahla zakhona ezibhale amagamakhe ukukhombisa ukuthi umsebenzi loyo uwufundele. Ukhombisa ukuthi umsebenzi lo uwufundele ende msebenzakhe.

Imijovo ye-COVID-19 beyiyingozi ebantwini ngoba abanye beyingabaphathi kuhle abanye. Abanye bekuthiwa abajove ngayo i-COVID le iyababamba kunjalo.

Abantu bayayithanda into emamanga noma engathi iyahlekisa bayithathela khulu ehloko nayinjalo bayithathela khulu babona ngathi iyaberega.

iinhlahla zesintu mina ngithi amakhosi angalima indima ekulu yokuthi abatjele ukuthi athengise iinhlahla lezi eemzini nofana umuntu azithengise kwakhe babasuse boke ngeentolo babuze neembapiri ukuthi banazo na babeneembapiri zokuthengisa iinhlahla

onganancwadi ezifaneleko mele ajeziswe ngokuthi bamthathele intozakhezo bozilahla le kude le angasathengisi

Kuyingozi khulu ukweqisa amalanga womjova, imitjhoga namapeli ngoba ngelanga oweqinisa ngalo ukugula ungathola ukuthi kukucindezele ugcine sewuhlongakala ngoba ungaseli amapilisi ngendlela efaneleko.

Nawuye esangomeni ngokubanjwa kugula ubatjela ngomlomo abukho ubufakazi ngoba izangoma ngobunengi azinazo iimphepha nofana ungabatjela ukuthi bekunomphahlo ekhaya bakwazi ukuzwisisa indabakho.

Kungabasiza khulu abakhubazekileko emaplazini ngoba bakude khulu neemtholapilo. Mele bakhwele nabaya lapho kutholakala kuthi kukude khulu. Manje nababakhambelako kungabasiza khulu kungaba ngcono khulu lokho.